Ndikhumbula ngonyaka ka-twenty twenty, kukho isifo seCOVID-nineteen kwakukho, kwakukhe kwasasazeka iindaba zokuba ugonyo alulunganga futhi liyingozi. Uloyiko ke olwazisa ezo ndaba ebantwini, abantu bayeka uthemba urhulumente, kanti nesiphithiphithi sabakho ngoba abantu bebengazi noba mabathembe ntoni, kukho nezinto ekuthiwa ziyanceda kwa zona, kanti azincedi, kuba besive iindaba zokuba ugonyo luyingozi. Umonakalo ke, kwaphela ke abantu abaninzi bengamenza, bengagonyanga futhi loo nto yaba yingozi ezimpilweni zabo ngoba bakho abaye balahlekelwa bubomi ngenxa zange bagonye.

Kwixesha lanamhlanje i-smartphone yinto eyenza ubomi bube lula. Umzekelo, xa ufuna unxibelelana nomntu akude umfowunele ukuze umfumane, ii-smartphone sezenza ubomi bube lula. Ngoko ke uba inganyamalala i-smartphone imini yonke andinokwazi unxibelelana nabantu. Mhlawumbi andinokwazi nonxibelelana nomsebenzi wam. Mhlawumbi ndingaphelelwa ndilahlekelwe ngumsebenzi. Ndiphele loo nto ndinganxibelelani nabantu endihlala nabo. I-smartphone senza ubomi bube lula ngexesha langoku. Zininzi izinto, uba ufuna ulwazi awude ubuze abantu, ungena kwi-smart phone sakho sikuncede. Ngoko ke bunganzima ubomi ukuba ndinganyamelelwa yifowuni.

Kwakuho kwa, kwakukhe kwakho ixesha ezopolitiko zazingavani. Kwabakho iindaba ezazisasazwa kumakhasi onxibelelwano ezi zazisithi kuzawuhlaselwa ezinye zezithili ezithile eRhawutini naseThekwini. Ndazibona ke ezi ndaba ndaze ndazikholelwa ukuba zazibonakala zivela nemifanekiso ebonisa iintshukumo zabantu abaphithizelayo. Kodwa emva koko ndafumanisa, kamva ukuba ezinye zezi ndaba zazenziwe ngabantu abazama ukuvusa uloyiko kwaye ezinye, eminye imifanekiso yayithathwe kwiziganeko ezahlukeneyo kungekho ngalaa mini kuthethwa ngayo. Ndafunda ke ukuba, yandinceda ndafunda ukuba kubalulekile ukujonga imithombo ethembekileyo, uphande.

Ukukhetha phakathi kukaSpotify noYouTube Music kuxhomekeke kwizinto umntu azifunayo. Kodwa mna ndingakhetha uSpotify ngenxa yesizathu ezithi, amacebo okufumanisa umculo omtsha. USpotify uyakwenzela amacebo ofumanisa umculo omtsha, ungadanga wena uzizamele umculo omtsha. Kubakho uluhlu ke loongoma. USpotify uba noluhlu oluninzi olulungiselelwe iimvakalelo ezithile, iimeko okanye iintlobo zomculo, yaye luhlaziywa rhoqo. So, ngoko ke kubakho umculo omtsha oko othe wamthanda wena. Kubakho ujongano, kulula ukuyisebenzisa, inomdla kwaye iyakhawuleza kunoYouTube Music. Ngoko ke ndingakhetha uSpotify ngenxa yezi zathu.

Ukuba ndingumphathi wekhasi likaFacebook kwaye ndibona ukuba ukuhlukunyezwa kwi-intanethi kuyanda ndingazama ukuza necebo namacebana amangaka. Umzekelo wokuqala, ndingapapasha imigaqo yokuziphatha ecacileyo ephikisana nentlonto, ndisebenzise amagama avaliweyo kunye nezixhobo zokufihla amagqabantshintshi anobundlobongela. Ndiqeshe abantu abazomodareyitha, abathembekileyo ukulawula amagqabantshintshi. Ndivule iingxoxo nabalandeli malunga nokuhlukunyezwa kunye nenkxaso. Ndipapashe umxholo okhuthaza ububele noxolo njengemiyalezo enomtsalane. Injongo ke kukwakha ikhasi elikhuselekileyo, nobubele nelihloniphayo.

Ii-app zokuthumela imiyalezo ziye zenza kwalula kakhulu ukuthumela umyalezo kunakuqala, ngenxa yokuba iyakhawuleza imiyalezo, sorry, ifika kwangoko. Ukusebenza kweintanethi, akusekho mfuneko yokusebenzisa i-airtime njengemiyalezo ye-SMS. Inokusebenzisa mhlawumbi idatha okanye iWi-Fi. Izixhobo ezininzi ezixhasayo, ii-apps ezininzi zivumela ukuthumela imifanekiso, iividiyo izandi, iinto ezininzi nje, ukuqinisekisa kokufundwa kwemiyalezo nokubona ukuba imiyalezo kubantu abaninzi ngexesha elinye uye ubone nomyalezo uba ufundiwe na. Ngamafutshane, ezi app zenza unxibelelwano lube lula, lukhawuleze, lufikeleleke kwaye lube ngumsebenzi obanzi.

Eyona nto ibuhlungu okanye inzima kakhulu abantu abaninzi abayikhumbulayo xa bexhatshazwa kwi-intanethi ihlala iyindlela abaphathwa ngayo, amagama abuhlungu, ukugculelwa esidlangalaleni okanye ukuhlaselwa kwinkangeleko okanye ubuntu babo. Abanye bayakhumbula ukuba baziva bengekho xabisekileyo, bebodwa okanye belahle ithemba kuba ibuhlungu. Ubuhlungu obuvela kwiintetho ezimbi kwi-intanethi abubowna lula ngabanye abantu kodwa kuhlala engqondweni nasezintliziyweni zomntu.

Imibhaco ethungwe ngothando yenzelwe wena. Imibhaco yethu ithungwa ngesandla, inomgangatho ophezulu kwaye yahluke kuzo zonke ozaziyo. Ilungele amatheko, umtshato okanye isipho esikhethekileyo. Ifumaneka ngeemilo ezahlukeneyo ezinjenge-classic sling ne-mini clutch. Siyayenza ke ne-personalisation. Faka igama lakho okanye umhla okhethekileyo. Amaxabiso aqala kumakhulu mabini akananto. Thumela naphi na eMzantsi. Oda ngoku, ungaoda kumakhasi onxibelelwano, kuFacebook, uode nakumakhasi onxibelelwano kuWhatsApp.

Nantsi inzuzo okanye iingenelo zokuba neWi-Fi kumathala eencwadi. Ukufikeleleka kulwazi olubanzi, ukufunda kunye nokuziphuhlisa, uphando lwabafundi nabaphandi, ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente kubantu abazama izithuba izithuba zemisebenzi, kufumaneke amathuba omsebenzi, ukunceda uluntu oluneemeko ezinzima.

Nantsi indlela endinokuyilungisa ngayo ingxaki. Ndingaqala ngokubonisana nabasebenzi bam, ndibacacisele imigaqo yokusebenzisa i-intanethi kunye ne-social media, ndisebenzise izixhobo zokulawula ixesha, ndiyile inkqubo yokubeka iliso kunye novavanyo, ndinikeze izifundo ezifutshane zokulawula ixesha, ukuze le ngxaki sijongene nayo singaphinde siphinde sijongane nayo

Imeko yokuhlunyezwa kwi-social media yandishiya ndixhelekile ngoba zange ndiphinde ndizithembe, ngoba ndagezelwa ngendlela, ngendlela endijongeka ngayo ebusweni, nomzimba wam. Loo nto yandishiya ndingazithembanga, futhi yandishiya ndingasafuni nento endidibanise namakhasi onxibelelwano. Ngoku ke ndingathi ayilunganga into yoba abantu bahlukunyezwe kumakhasi onxibelelwane, ngoba abanye abantu bangade baye bade bazibulale ngenxa yezimvo zabanye abantu.